Xa ndisiya ekliniki okanye esibhedlele ndiya nakowuphi na uqqirha okhoyo ngoba ndiba nale nto yokuba bonke bafundile ukunceda. Indlela ebenokundinceda ngayo loo ndimthandayo nalo ndingamaziyo kuyafana, behleli bezondinyanga ndiphile qha.

Indaba yokungakholelwa kwamadoda xa bexhatshazwa ngabafazi yenza ukuba bangafuni ukuza phambili xa seyisenzeka, umntu athule ngoba unale nto yokuba noba uyithethile uzawuhlekwa okanye angakholelwa. Iye yenze baphume sekukade okanye xa seyibonwe ngomnye umntu ukuba iyamehlela le nto okanye xa sekukubi, ukuba kukho abantwana xa besebechaphazelekile nabo.

Into endiyaziyo ngeNovember Campaign yinto yokuba kubakho i-sixteen days of activism against i-gender based violence. Nalapho ke kuNovemba siye siqwalaseliswe kwizinto ezihlangana namadoda kwizinto zempilo yabo njengee-prostate cancer nezinye izinto eziye zibachaphazele.

Kukhona usisi olapha ekuhlaleni obekhe wathi uthenga le tea yokuhlasela amafutha, esininzi bathanda uyibiza njenge-green tea. Uye ayisele ke ekuseni engekatyi nasebusuku. Wayesenzela ukuba ahle isisu ahle nomzimba. Kwathi kohamba ixesha wazazi kwafumaniseka xa eneenyanga ezine ukhulelwe esebenzisa le tea yokuba ahlasele amafutha.

Indawo enozuza lukhulu xa kunoze kubekho iikliniki ezihambayo ziilali. Ndisitsho nje umakhulu wam waye hlala eTranskei, kwilali engaphaa kweGcuwa ekuthiwa yiThafalofefe. Ikliniki yakhona yayingaphezu kweeyure ukuba uyofika khona kodwa abantu ababehlala kulaa ngingqi ngabantu asebeluphele kakhulu. Ke ngoku kwiindawo ezinjalo njengeelali ekugcwele abantu abagugileyo, ndicinga uba iikliniki ezihambayo ingaziphucula kakhulu ngoba ngabona bantu bazidingayo ezi zinto zokunceda kwimpilo yabo ngoba abantu abadala bahlutshwa yimpilo kakhulu.

Ewe, iyayichaphazela indlela ohlalisana ngayo nabantu ngoba singabantu sifunda ngobona. Ukuba ndihlala nomntu osekhule kakhulu, ndiye ndifunde ihlobo athetha ngalo nabantu nam ke ngoku xa sendithetha nabanye abantu, ndithethe ngelaa hlobo. Indlela endizokwazi uthetha nazo ngentanga zam ndiqala ulifunda apha endlini. Ukuba ndihlala nabantu abasebekhulile kakhulu kuyoba nzima ukuba mandithethe neentanga zam ngoba into endiyiqhelileyo endlini nendikhuliswe phambi kwayo yile yokuthetha nabantu abadala. Ngoku kuyoba nzima uyoba mandihlalisane neentanga zam ngoba kwawufuneke ndifunde, ndiqalele phantsi ukuba kwenziwa njani.

Into endiyicingayo mna ngoku kutya kusemgangathweni ophantsi onikezelwa abafundi yinto yokuba iifama zisebenzisa nge ii-chemicals ngoku ekutyeni kwazo ukuze zikhulise or zihlumise izityalo. Iye ichaphazele ke ngoku umgangatho wokutya esiwutyayo. Enye yezinto ukutya konyukile, ingenzeka izikolo zithenga ke ngoku apho zizawufumana khona amaxabiso aphantsi. Kuye kufumaniseke uba umgangatho woku kutya kunamaxabiso aphantsi akulunganga okanye bagcina ukutya ixesha elide kude kube kanti kuyonakala.

Umbuzo wokuqala endinowubuza ndingabuza ukuba ngubani utata womntana. Isizathu sokuba ndibuze lo mbuzo kukuba ngumfundi lo usesikolweni. Xa into injalo kunyanzelekile ndiyazi ukuba ibiyinto ebevumelene nayo le okanye ngumba wowubhekisa emapoliseni okanye wohlalisa phantsi abazali, ndizokwazi amanyathelo endinowathatha ukulandela.

Eyona nto inonceda ukunciphisa ixesha umntu alichithekayo elinde ukufumana uncedo kwisibhedlele sikaRhulumente yeyokuba uRhulumente aqeshe oogqirha noonesi abaneleyo nabanye abantu abancedayo esibhedlele. Kuba uyawufumaniseke uba ulinda into engaphaya kweeyure ezimbini ulinde olu ncedo, ufumaniseke uba uye uphela ulinde olu ncedo babe oonesi oogqirha besanceda abanye abantu kusalinde abantu phambi kwabo. Eyona nto inonceda kuyo yonke le nto yoba kuqeshwe abantu abaneleyo ezibhedlele.

Emva kokuba sixelelwe ukuba iimaski singaziyeka singazinxibi sihambe esithubeni ngaphandle kwazo, yayingathi kuyaxokwa. Yayingathi xa uhamba endleleni wenza into bekungafanelanga uba uyayenza, kwakunzima nje nokuhamba ngaphandle kwayo uyifake noba kusepokothweni ingathi kuzophinde kuvele enye into, wawungathembi nokusondela komntu. Kodwa ke ekuhambeni kwexesha iye yaqheleka, iye yaqheleka iindaba yonganxibi kweemaski. Kodwa ke uthi woba neefiva okanye uziva ingathi unomkhuhlani uphinde uyinxibe ngoba sisoyika uba isekhona le COVID.

Eyona efika kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngocwangcisontsapho yinaliti kuba yeyona isengungqa phambili. Kwaye yona awuyisebenzisi nyanga nanyanga, uyihlaba namhlanje uyoyihlaba kwinyanga yesibini enye uhlaba kwinyanga yesithathu. Kwaye yeyona iphambili kunezi uzityayo, kwiipilisi ozityayo okanye kwezi zifakwa emzimbeni ngoba zona zinako ukwenzeka zisuke emzimbeni, umithe usazisebenzisa kodwa kwinaliti akululanga.

Isifo sephepha sisifo esoyikekayo kakhulu. Sesinye sezifo esinamandla kuba siyakwazi ukubeka phantsi, siyakwazi nokubulala. Isizathu uba manditsho ndikhe ndahlala nomntu onesifo sephepha ndabukela esi sifo simjija ingqondo. Uthi uthetha apha athethe phaya, angabikho kule nto ukuyo. Xa ebuyela ezingqondweni abuze uba kwenzeka ntoni. Siyoyikeka isifo sephepha.